Ke ne ke sa rera ho bapala netball empa ka fumana hore ke papadi e monate. E nthusang le hore ke dule ke na le bophelo bo botle. Ke rata le hore ke na le maikarabelo ho sehlopha sa ka. Ha ke sa fihle ke senya kapo ke swabisa sehlopha kaofela. Jwale boikarabelo boo bo etsa bonnete ba hore ke dula ke ya dipapading.

Bana ba bangata ba makeisheneng ba ifumana ba dula ba sa etse letho. Ho dula hona ke hona ho bakang boshodu le ho sebedisa direthefatsi. Dipapadi di thusa ho ntlafatsa maphelo a bona ebile di ka bula menyako e meng ya mesebetsi.

Pele ha di-game tsena tsa lona tsa di-console, re ne re ya di-shop-ong, re bapale motjhining ka diponto. Ke hopola, ntate wa ka a nlata di-shop-ong ka hore ke ne ke dula nako e telele, ke be ke lebale hore kana ke tswa sekolong.

O se be pelo bohloko ngwanaka. Ke tlo ho thusa ho ikwetlisa hore selemo se latelang o kgone ho leka hape. Haebe ke yona ntho eo o batlang ha o tlo e nehela, o tlo dula o leka ho fihlela o kena akere?

Hohang ke a hana hle, ha ke no di rekisa. Hobaneng malome a sena tsa hae tsa hae?

Batho ba mmuso ba bua ba re ba re tshehetsa. Empa nna ha ke so bone bopaki ba taba eo. Ke bona mabala a rona a dipapadi a tletse mobu, ho sena dipala ho se na le bana ba bapalang hantle.

Ke rata papadi ya netball hobane e bonolo ho e utlwisisa le ho e bapala. Ke qadile ho bapala sekolong hobane ka melawana ya sekolo seo, re ne re tlamehile re be le ntho e re etsang. Ka lehloonolo kapa ke mohlolo, ka fumana hore ke na le bokgabane ba yona.

Nna ke le motswadi, ke bone hore eya bana ba na le ho lebala hore ho na le bophelo ka ntle ha di-game tsena tsa VR. Motho a be a lebale le hore ho na le dijo kapo ho na le mosebetsi wa sekolo. Ha e le beke ya sekolo, ha hona ngwana mo ntlung o tlo bapalang di-game tsa di-VR. Ke nako ya ho etsa dintho tsa sekolo.

Dumelang bana, ke leboha nako ya lona e leng mphileng yona. Ke bapalla mmuso wa rona mafatsheng a kantle. Ke qadile ho bapala rugby ke lekana le lona. Papadi ya rugby e mpuletse menyako e mengatangata. Ke kgonne ho bona mafatshe. Ke kgonne le ho dula ke phetse hantle, ka kgona le ho aha lelapa le motse wa ka.

Re le batho re tlamehile, re bue le di-councilor-ra re bontshane hore ho hloka hona hwa dibaka tsa ho ikwetlisa. Ke tsona tse etsang hore maemo a rona a be mabe mo re dulang. Ke tlo kopa hore ba sekebe ba re tshepisa phetoho e re sa boneng. Ke tlo kopa hore ha ba etsa di-budget tsa mosebetsi wa bona le yona ya dibaka tsa boikotliso e be teng. Hobane bana ba dutse ha ba na letho se ba se etsang, ba felletsa e le dikebekwa.

Boitlhakiso ba mmele bo bohlokwa hobane re bona mafu a mangata bakeng sa ditulong tse re dulang ho tsona le dijo tse re di jang. Mafu le dikokwanahloko di ya ata hobane ha re sa e hlokomela. Boitlhakiso le bona bo thusa le ho hlwekisa kelello.

Nna ke a rata ho etsa dintho tseng amangntshang le mobu le tlhaho. Ke bona le hore ho dula tulong e hlwekileng e le taba e bohlokwa ho thuseng ha dintho tsa moya le tsa bophelo.

Ke bona ekare re ka qala ho sheba mokwetlisi mo hae pele re ka sheba kantle. Baikwetlisi ba kantle ba batla tjhelete tse phahameng. Empa sehlopha sa rona se dula se sa fenye dihlopha tse ding. Mohlomong le puo ya hae e ka utlwisiseha hantle. Re bone phethoho hanyane.

Ho na le leele le reng e kojwa e sale metsi. Ha re ka ruta batjha ba rona ho rata le ho hlompha dipapadi tsa bona, re ka bona phetoho e holo. Re ba bontshe bokotsi, ba jwala le direthefatsi. Ka hoo, re ka bona sehlopha se re etsang motlotlo re le Afrika Borwa.

Ke potso e ntle ena ke bona ekare re a kgetholla. Re nahana fela banana ba tlamehile ba etse dintho tse rona re reng ke tsa banana. Ha eyo ntho eo ha hona ntho ya banana kapo ya bashanyana. Re a bona ebile sehlopha sa rona sa mmuso sa banana se bapala ya maoto hantle jwang. A re ruteng banana ba rona dipapadi tsa mefutafuta.